Iphutha eliyaye lenziwe abantu, ukucwasa abantu besilisa uma bebhekene ney'nkinga esikhundleni sokungabe bayabaseka. Ngani ngoba, sonke singabantu, sonke siyaba buthaka, sonke siyabuzwa ubuhlungu kodwa-ke uma ngabe kuwumuntu wesilisa, bayaye bakuthathe kalula lokho, futhi bengakunaki. Yizo zonke-ke izinto lezi ezenza ukuthi abantu besilisa begcine bengasalitholi usizo ngendlela efanele. Benqene futhi nokukhuluma uma beney'nselele ababhekana nazo ngoba benqena ukuthi kuzothiwa bantengentenge.

Ezikoleni eziningi kuyimvela kancane ukuba abafundi kanye nothisha bafundiswe ngosizo lokuqala, kanti leyo nto leyo yinto ebalulekile okufanele engabe iba yingxenye yezemfundo ukuze kuzokwazi ukuthi kusizakale abanye abafundi uma ngabe kukhona umfundi onenkinga noma uthishela onenkinga bekwazi ukusizana. Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi nomkhakha wezempilo nawo ube negxathu olithathayo nendima oyidlalayo ukuze bekwazi ukulekelela abafundi nothisha ngokuthi bafundiseke ngosizo lokuqala.

Ey'koleni sisasenenselele yokungabi nalo ulwazi olunzulu mayelana nosizo lokuqala. Kuko konke-ke lokhu indima okumele ithathe igxathu elibalulekile umkhakha wezempilo kanye nohulumende. Kubalulekile ukuthi balekelele iy'kole, othisha, kanye nabafundi ekutheni baqikelele ukuthi bayafundiseka, banalo ulwazi olwanele mayelana nosizo lokuqala ey'koleni.

Izikole ey'ningi zikubeka phambili ukuthi zifundise kabanzi ngosizo lokuqala, kube yingxenye yezemfundo. Nakuba-ke kwezinye iy'ndawo njengey'ndawo nje ey'semakhaya, kuyaye kube nzima ukuthi bathole lolu lwazi, nanokuthi balekeleleke ukuze bezokwazi ukuthi bahlezi becushisekile ngosizo lokuqala. Ngokuthini? Kuyaye kube nemithelela yemgwaqo uthole ukuthi akuhambeki ukuthi kuze kuyofinyeleleka kulezo kole. Ngaleyo ndlela lezo kole lezo vele zizosalela emuva ngosizo lokuqala nangolwazi ukuthi ngabe kwenziwa kanjani.

Ngicabanga ukuthi ama-ejensi asebenzisa uchwepheshe lesimanje. Izinto ey'fananiswa nezinto okuthiwa phecelezi ama-tracker. Ngaleyo ndlela bayakwazi ukulandelela nokubona uma ngabe umuntu edinga usizo oluphuthumayo, ebese bexhumana-ke naye ngokucingo. Ezinye-ke zey'ndlela zama-ejensi sekunezinto lezi zethekhinoloji, uthole ukuthi uma usenkingeni imoto yakho iyona ey'fonelela yona le kuma-ejensi ukuze ukwazi ukuthola usizo oluphuthumayo.

Ekulweni nomlilo omkhulu, izinto ey'balulekile nje umkamo wamapayipi, isisindo sepayipi, kumele ipayipi lingasindi kakhulu. Isivinini samanzi, nawo amanzi mele akwazi ukuthi ahambe kahle. Bese kuzoba imbobo yepayipi, phecelezi nozzle. Kubalulekile ukuthi nayo kube yimbobo ekahle ezokwazi ukukhipha amanzi ngesivinini esivumelekile noma esamukelekile ukuze kuzokwazi ukuthi umlilo ucimeke.

Ngicela ningakhathazeki kakhulu. Yehlisani umoya, umntwana sizomuhlenga ngendlela efanele. Sizokwenza konke okusemandleni ukuthi umntwana asizakale.

Yize kungelula kepha siqinisekisile ukuthi siba nezinye iy'ngxenye zey'nsiza kusebenza ezizosilekelela ukuthi kungabi nokunqamuka phakathi kokuxhumana kwethu namakhasimende uma ngabe esishayela ucingo. Iy'nsiza kusebenza-ke lezo ey'fana nje njengalezi nto abathi iy'phehlimlilo or iy'phehlimandla y'kagesi. Izinto ezifana no, phecelezi ama-generator, kanye nama-solar. Ezinye zezinto lezi esike say'sebenzisa-ke ukuze sizokwazi ukuthi sibe nokuxhumana okukahle phakathi kwethu namakhasimende.

Ngicela ukuthi ungakhathazeki mntanami. Bekezela sizokusiza ngokuphuthuma. Uzosizakala ululame khona manje, ungakhali sinawe la siyabazi ubuhlungu obuzwayo. Qina, mtanami kuzophola khona manje sizokusiza

Bazali bomntwana, sicela nje ukuqala ngokuxolisa ukuthi umntwana uvelelwe ile nto emuvelele, kepha-ke siyaxolisa siyisikole and futhi umntwana sikwazile ukuthi simuphe usizo lokuqala oluphuthumayo. Njengokomthetho-ke wesikole ukuthi uma kunomntwana odinga usizo oluphuthumayo kuyasigunyaza ukuthi simnikeze. Ebese-ke sixolisa ukuthi umntwana uze waba kule nkinga akuyo, inkinga nje engehlela noma ubani. Esingakusho nje ukuthi, duduzekani, yamukelani, sehliseni umoya konke kuzolunga.

Kubalulekile kakhulu ukuthi amadoda athole usizo mayelana nokucindezeleka nokukhathazeka. Ngani ngoba abanye ubathola sebey'fake ey'ntweni ey'ngalungile. Izinto ey'fana nje nanokusetshenziswa kwey'dakamizwa ngoba bezama ukugwema usizi ney'nkinga ababhekene nazo. So, kubalulekile-ke ukuthi ngaso sonke isikhathi kube khona la abakwaziyo ukukhuluma khona bavule isifuba, ukuze besingeke siy'thole sesibabona sebedla uphuzo oludakayo, bebhema ney'dakamizwa. Sigweme futhi nokuthi bengaphenduki abantu abahlukumezayo ekhaya.

Ingozi abangahlangabezana nayo, kusenokwenzeka ukuthi umntwana avele axhwale ngesimo sokuthi ithambo alihlolisiswanga kahle ukuthi ngabe liphuke ndlelani. Ngabe kudingakala ukuthi lisizwe ngayiphi indlela, ngoba elimele? Kubalulekile ukuthi aye emtholampilo ayokwenziwa le nto okuthiwa phecelezi i-x-ray ukuze kuzokwazi ukubonakala ukuthi umonakalo ungakanani.